Yho! Ngexesha likacimicimi isisombululo sokugcina unxibelelwana sandinceda kakhulu ngoba mna ndisebenza ngonxibelelwano umsebenzi wam. Ngoku yona isisombululo esi sandinceda ngexesha likacimicimi.

Ndakhe ndahlukunyezwa kwikhasi lonxibelelwano apho bathatha izithombe, imifanekiso yam bayibeka babe sebebhala ukuba mna ndingumntu olahlekileyo. Nako ke abantu bendifuna kufaniswa ngam. Apho ndivela khona ndiyakhwazwa uba hayi bo uyafunwa uyafunwa. Ho, kuthiwe ndamka ngendlela embi ekhayeni. Indlela endahlukumezeka ngayo ndihamba ndihlekwa uba mna ndishiye ikhaya ndiballekile.

Ixesha elininzi ndisebenzisa idatha ehlala iveki yonke, ndiye ndiyijonge ngosuku lwesithathu ndijonge uba seyithini na ibhalansi yam. Andifuni ukubona seyithe pam sekuthulekile. Yiyo le nto ndiye ndiyijonge kusenethuba ndiphinde ndibuye ndizoyojonga ngelaa langa .

Owu tata! Yintoni? Okay, yima tata lo mculo awufunayo uyafumaneka apha nalapha efowunini yakho. Yiza ndikubonise, tata, sidibanisa ifowuni yakho siyidibanise phaya ereyidweni phaa kunomathotholo. Le nto ilapha efowunini yakho le ngoma ilapha efowunini yakho iza kudlala apha kunomathotholo okanye sisebenzise siyisebenzise ngedatha ukhangele le ngoma ufuna udlalela zona umama nazo ke siziveze sizodlala apha efowunini, ziziphumele apha ereyidweni.

Ukhona umhlobo wam owasebenzisa yona iWi-Fi yamahala engazanga ukuba kanti le Wi-Fi unomntu wayo yena ebona nje ingumahala. Uthe esajonge leyo imali yakhe yaphuma eyayisebhanki, ikwi-app, yaphuma kwaba kubi kanjalo sabe sesiyazi uba hayi kuye kwafumaniseka iinkcukacha zakhe. Loo mntu wale Wi-Fi ukwazile ukuziba.

Ii-data bundles endiye ndizisebenzise ngenyanga ziba ngamakhulu amabini eerandi. Ndiye ndizisebenzisele ukungena kumakhasi onxibelelwano, nasekwenzeni ucwaningo kunye ukwenza unxibelelwano.

Bantwana bam, ngoku senifikile ebuxesheni lokuba ziintombi. Nibadala ngoku ndiyanicela ninciphise apha exesheni enilichithayo kwi-intanethi nijongane nekamva lenu umntu azazi uba ufuna ukwenza ntoni ufuna ukuba yintoni. Lelona xesha lirayithi ke ngoku lelona xesha lilungileyo kakuhle loba umntu athathe isigqibo uba ufuna ukwenza ntoni empilweni. nifunde nomsebenzi wasendlini.

Hayi, mntanam aba bantu khasi ezonxibelelwano abathanda ukubhulisha abantu abathanda ukunintlonta untlontana, aba bantu kwixesha elininzi bona bazithathela phantsi. Ngoku abakwazi ukujongana nempilo, yiyo loo nto benza uba bafune nani nihlukumezeke. Ungabobahoya, wena yenza le nto uyenzayo nje kumakhasi onxibelelwano ungahoyi umntu oza kwenza ukuba umoya wakho ube phantsi uze kum undixelele xa ulifumana leyo ngxaki.

Nam ndingomnye wabo abo bantu bathanda iindaba zabo. Into eye isitsalwe kubo, aba bantu baphila phambi kwethu, izinto abazenzayo phambi kwethu zizinto ezenza sibabone sirhalele kubo, sibe nomdla wokwazi iimpilo zabo.